Ndiye ndizame ukuboleka ngetyala okanye ndiye ndihlale ndisiva kabuhlungu ngokuba akho nto ndinokwazi uphinda ndiyenze.

Hayi, ayanelanga. I-one gigabyte inele usuku olunye kwaye ayoneli nosuku luphele, iphela msinya.

Inethiwekhi engcono nguTelkom ngokuba wona idatha yawo iyifumana ngexabiso elisezantsi kunezinye iinethiwekhi.

Ewe, ikhona. Ndingamxelela ngoTelkom, okanye uVodacom, okanye uCell C kodwa uTelkom ngowona kuqala ubalulekileyo unedatha esexabiso elisezantsi.

Ukunciphisa amaxabiso ayo ngokuba amaxabiso aphezulu nangona iphela msinya okanye umntu asuke azithengele iWi-Fi.

Ndingakhawuleza ndiyisebenzise apha emini ukwenzela uba ithi iphela yona ibe sekudala ndiyisebenzisile ngokuba akumnandanga ukuphelelwa yidatha ungayisebenzisanga.

Molo, mhlobo wam. Ndicela undincede ngedatha ngokuba isandophela ndidinga ukwenza umsebenzi wesikolo. Kwaye le datha siyisebenzisayo, hayi, iphela msinya, uyibona seyingathi ininzi kodwa uyibone seyiphele ngomzuzu.

Ndiye ndisebenzise u-five gigabyte but nawo awoneli. Ithi iphela inyanga seyiphelile loo nto.

IWi-Fi inamaxesha. Xa ukufuphi kuyo kufuneka ikhawuleze usebenza kodwa xa ukude kuyo iyacotha. Kukho laa mibhobho okanye ezaa ntambo ziphantsi komhlaba zincedisana nayo.

Abanye abantu ayifikeleli kubo ngokuba inexabiso eliphezulu. Kanti kwabanye iyafikeleleka ngokuba banayo imali yoyithenga.

Abantu basezilalini ubuninzi babo abanayo imali ngabantu abadala. Ngoku ibachaphazela kakhulu ngokuba abanayo imali yoyithenga.

Ibachaphazela kakhulu ngokuba umntu ukhangela umsebenzi akanayo nesenti akanayo nemali. Ngoku kuzawuba nzima ufumana idatha ukuba akanamali.

Ndingakhangela imisebenzi kwaye ndikhangelisise ngokuba imisebenzi emininzi uyifumana efowunini yakho kwaye kunyanzelekile usebenzise idatha.

Ndiziva kabuhlungu kuba umsebenzi wam andiwufakanga kwaye ubalulekile umsebenzi wam. Nombane nawo andikwazi ukwenza nto ngokuba andikwazi ukusebenzisa idatha yam.

Imali uthi uyisebenzisile uthenge idatha ivele iphelelwe. Loo nto ayintlanga ngokuba ngoku imali ubuthenge ngayo ihamba namanzi awukwazi ukwenza niks.

I-AI ilungile ngokuba iinto ezininzi uyakwazi ziyakwenzela ngokwakho, iyakucingela. Kodwa kwelinye icala ithatha imisebenzi yabantu ngokuba abantu abasakwazi uphangela ngoku ngenxa ye-AI.

Ndingava kabuhlungu ngokuba kaloku le datha yinto bendizayisebenzisa. Ngoku iphela ndingakayisebenzisi and imali yam imke nje namanzi.

Idatha endidla ngoyisebenzisa ngu-one gigabyte ngosuku ngokuba kaloku zininzi iinto endizijongayo apha kwi-intanethi. Ngoku ihlala ihlale isebenziseke and kwaye ifowuni xa ingenadatha iyafana nje ingathi ayiyo fowuni.

Ndiyijonga oko ngokuba uyawugqibela unedatha eninzi kanti iyaphela okanye kudala iphelile ucinge uba usenayo.

Idatha yinto esincedayo kakhulu ukwenzela uba sikwazi ukusebenzisa i-intanethi okanye sikwazi uthetha nabanye abantu ngokusebenzisa umnxeba or qha.

Andiqondi ukhona umthetho obekiweyo ngokuba idatha inyuka yonyukile. Uyawugqibela uyithenga ngexabiso elisezantsi xa uphinda uyolithenga ibe lixabiso eliphezulu.

Ubuninzi babantu basezilalini abaphangeli kwaye abanayo imali yothenga idatha. Ngoku xa inyuka abazubanayo kuphela ngoku ngokuba abanayo kwaeyothenga le elisezantsi.

Ndingambuza ukuba usebenzisa eyiphi inethiwekhi ngokuba kaloku yeyona nto ibalulekileyo ukwazi ukuthenga idatha elungileyo for loo nethiwekhi uyithengela yona.